Ngokubona kwami, ngibona ukuthi abalimu kumele babe nendawo lapho bezobeka khona amanzi ukuthi banisele uma sekufike isikhathi sokungaveli kwemvula. Lokhu kungenzeka ngokuthi bathole uxhaso kuhulumeni, azobanikeza nendawo lapho bezokhona ukubeka khona amanzi abazokhona ukuwasebenzisa uma imvula ingaseni.

Ngokubona kwami ngicabanga ukuthi, abaphathi besikole kumele bakhe ngendlela yokuthi kuvikeleke ingadi. Bathole oseyili laba ababekwayo ezingadini ukuze umoya, ungaphazamisi ingadi noma ngabe usufikile. Nasemiphakathini nabo bengakwenza lokho ukuthi bathole oseyili laba abawakhayo phezu kwezingadi. Noma benze, amathende lawa akhayo, awey'ngadi. Njengamafamu amakhulu adumile.

Amadlandawonye angathuthukisa izimo zemakethe ngokwenza lokhu. Ukwanda kokuncintisana, ukunikeza amanani, ukuthuthukisa ikhwalithi yomkhiqizo, ukusekela umnotho wendawo. Ukunika amalungu amandla ngobunikazi obuhlangene kanye nokuthatha izinqumo.

I-automation ekubhekaneni nokushoda kwabasebenzi. Ukushintsha imisebenzi yezandla ngemishini. Ukwandisa umkhiqizo ngabasebenzi abakhona. Ukunciphisa isidingo sokuqashwa okusha. Ukuthuthukisa ukusebenza kahle nokunemba. Imvumela amabhizinisi ukuthi asebenze ngokuncipha kwabasebenzi.

Ibingaba nale zici. Imibhoshongo ekhulayo eqondile. Ukulawula kwesimo sezulu okunamandla nge-AI. Ukunemba kokuletha kwezakhi. Ukugaywa kabusha kwamanzi okuthuthukisiwe. Ukulawula kwezinambuzane okudidiyelwe.

Ekhaya kwake kwaba ney'nkomo. Izinselele esasibhekana nazo ukuthi, iy'nkomo umlusi uma ehambile eyoy'lusa, ube buye ay'shiye angay'gadi. Ebese ziyahamba zingene emizini yabantu. Ngamanye amalanga bey'ngena zimoshe amacingo abantu, okusho ukuthi ekhaya kuzomele ukuthi kukhishwe imali kuyolungiswa lolo cingo la bantu olumoshakele. Okunye futhi bekwenzeka ukuthi, uma sey'ngene lapha emagcekeni abantu, zifike zikakele khona, shuthi kumele ukuthi ekhaya sihambe siyohlamba igceke labantu. Okunye futhi ukuthi uma kunetha imvula, beziba wusizi ngoba bezingenayo indawo eyindlu, bey'hlala khona ngaphandle. Kwesinye isikhathi uma kuwukuthi imvula ina isikhathi eside zigcine zigula, ebese ezinye ziyashona. Kodwa-ke bekungavamile ukwenzeka lokho kodwa bekunokwenzeka ukuthi ezinye zishone. Kakhulukazi lezi ey'suke zisaseyinkonyane.

Kumaphethini omoya zingaba nomthelela omkhulu ezitshalweni ezithembele emvuzweni womoya, okungase kuholele kulokhu. Amazinga ancishisiwe wempova, ukuncipha kwesethi yembewu. Isivuno esiphansi. Izinguquko ekusantshalalisweni kwezitshalo nokuhlukahlukana. Lokhu kungaba nemiphumela edabukisayo kuma-ecosystem, kanye nokukhiqizwa kokudla.

Abalimi abasha babhekane nezinselela ezifana nalezi. Imali enganengelisiwe, kanye nolwazi. Ukushintsha kwesimo sezulu kanye nokuwohloka kwenhlabathi. Ukufinyelela emakethe kanye nokuntengantenga kwentengo. Umphathi kanye nohulumeni bengasiza ngokuhlinzeka, ukuqeqeshwa nokuqeqeshwa. Ukuthola isikweletu kanye nokukuxhaswa ngezimali. Ukusekela ezolimo ezikwazi ukumelana nesimo sezulu, Ukufinyelela emakethe kanye nezindleko zomshwalense.

Izinhlobo ze-hydroponics. I-NFT, i-EBB and flow, i-drip irrigation, aeroponics, uhlelo lwe-wick. Okuhle ukongiwa kwamanzi, ukwanda kwesivuno, ukukhiqizwa konyaka wonke, ukuncishiswa kokusetshenziswa komhlaba. Ebese okubi, ukutshalwa kwezimali kokuqala okuphezulu, ukusetshenziswa kwamandla, ukukhetha okulinganiseliwe kwezitshalo, ukuncika kwezobuchwepheshe.

Ngicabanga ukuthi izingqinamba angabhekana nazo ukujwayela umhlabathi. Izitshalo ezehlukene zinezidingo zenhlabathi ehlukene. Nokufaneleka kwesimo sezulu. Izitshalo ezintsha zingase zingasifaneli isimo sezulu sendawo. Okunye ukulawula kwezinambuzane nezifo. Izitshalo ezintsha zingaheha izinambuzane noma izifo ezehlukene. Okunye isidingo semakethe. Izitshalo ezintsha zingase zingadingeki noma zingenise inzuzo ebhizinisini lakhe.

Ngicabanga ukuthi abalimi abasafufusa bangasebenzisa amathuluzi ezandla njengamageja, amarekhi, namafosholo. Okanye bathenge imishini esetshenzisiwe noma amathuluzi kwabanye abalimu asezimakethe ku-inthanethi. Bangadala amathuluzi noma imishini yabo ukusebenzisa izinto zasendaweni. Bangasebenzisana nabanye amalimu ukwabelana noma ukuqasha imishini.

Impova yomoya ilapho umoya usiza izitshalo ukuthi zenze imbewu, nansi indlela. Izitshalo zenza impova, umoya uyavunguza futhi ucoshe impomva. Impova ihamba emoyeni ihlale kwezinye izitshalo. Impova isiza izitshalo ukuba zenze imbewu. Izitshalo ezivame ukuthuthwa impova ngomoya yilezi, utshani, ukolweni, izihlahla ezifana ne-oak, nophayini. Lezi zitshalo zinezimbali ezincane, ezilula, ezingadingi izinyosi noma izimvemvane ukuze zithuthule impova.

Ukudla okufakwe ethinini, kunomthelela omubi, ngoba uma usukuvulile kumele ukuthi ukudle ngaleso sikhathi. Ungakuhlalisi ethinini, uma ulivula ithini kumele ukuthi ukudla ukuchithele esitsheni, abanye abantu abaningi abakwazi lokho. Abakwazi yikho ngithi ukudla okufakwe ethinini akulungile, ngoba futhi kusuke kuvalelekile. Into uma ivalelekile iyaye ibole. Akulungile ukuthi ukudla kuvaleleke endaweni eyodwa. Umkhiqizo omusha ngibona ngazathi iwona olungile ngoba usuke unganaso isikhathi eside. Uhleli awunazo izinto ezifakiwe phakathi, kubizwa ngesilungu njengokuthiwa ama-preservation. Amakhemikhali, akufakwanga lutho ngibona ngathi ikona okulungele thina.